Izinxibo zamakrwala ke zohlukile. Kukhona abanxiba laa nto yakudala kwakuthiwa yikhaki, apha entloko bathwale ikhetshemiya, bahambe ngeenyawo, baqabe imbola. Ize kube khona abanxiba i-work suit, bathwale ke laa kephi. Kube khona ke ngoku aba banxiba ezaa mpahla bazikhethelayo bazithengayo ke zokuphuma esuthwini, ezaa bhatyi zintle nezaa zihlangu, nezaa, nezaa nto zokuthwala. Abanye omnye uthwala ikephu omnye athwale into a hat. So zizinxibo endizaziyo ke mna ke.

Ngokolwam ulwazi nohlobo endibona ngalo njengoba ndihlala ematyotyombeni nam, imicelimngeni esijongene nayo kukunethelwa ngamatyotyombe nokumoshakalelwa yimpahla. Ngoba ityotyombe lihleli nje linemvula linamathontsi angenayo. Kungena imvula phantsi, kungena imvula phezulu, kumoshakale iimpahla. Asinandawo zokuya ngasese, sinengxaki yombane, uba asinambane kufuneka sisebenzise lo mbane wezinyoka uyingozi. Ziindlela esingenazo ematyotyombeni. Yinto esibetha kakhulu, noba amatyotyombe ayatsha ngoba asondelelene akunazipeyisizi zi-enough. So xa kutsha igali lomnye iyadibana fasti kutshe namanye amagali abantu. Nantso iinto esijongene nazo.

Ndicinga ukuba benza kakuhle, sisizathu esisiso eso. Ngoba ngokohlobo ekudalwe ngalo usapho, kufanele umntu usebenzisa isiduko sikatata wakhe, asebenzise ifani katata wakhe ngoba kulapho azalwa khona, not eyakulomama wakhe. Xa besenza ngolu hlobo sube belungisa igazi, belungisela nabantwana abazoba zala ukuze kungabikho phixwano. Ilunge kakhulu xa besenza ngolu hlobo.